U ri matshudeni maswa vha dzhene kha mitambo tshikoloni tshashu zwo leluwa ngauri musi ṅwaha u tshi thoma hu a vha na zwa mitambo mathomoni a ṅwaha. Zwino muṅwe na muṅwe o tendelwa uri a dzhenele kha, kha zwa mitambo. Zwi si na ndavha uri uyu muthu o vha hone tshikoloni lwa tshikhala tshi nga fhani nahone vha, vhanahi vha tou kunguledziwa uri vha dzhenelele kha zwa mitambo a hu na u tou pfhi ṅwana u tou kombetshedziwa. Ene ṅwana u tou, ene ṅwana a tshi tou pfha zwa uri u khou nyanga u dzhenelela kha zwa mutambo, ene muṋe u tou ḓi dzhenisa nga ene muṋe. Zwine zwo leluwa nga maanḓa uri vhana vha ḓi dzhenise kha mitambo ngori vhana vha a funa zwa u tamba, vhana ndi vhathu vhane vha funesa u tamba. Zwino ndi ngazwo zwo leluwa uri vhana vha ḓi wane vha tshi khou dzhenelela kha zwa mitambo.

Thusa vhathu uri, platform dzi no nga Facebook na TikTok dzi thusa vhathu kha u bveledza zwine vha zwi funa nga kha uri muṅwe na muṅwe u ya kona u swikelela. U ya kona u vhona zwine wa khou ṱoḓa, vhathu vha a kona u anḓadza zwine vha khou zwi ṱoḓa vha songo badelo mitengo i no ḓura. U fana na kha zwikunguledzi hezwi zwiṅwe zwa tshitshavha. Zwi dovha hafhu zwa thusa uri vhathu vha kone u ṱangana na vhaṅwe vhathu vhane vha khou rengisa, nga kha uri muthu a nga kona u humbela nomboro dza honoyo muthu o vhambedza tshetsho tshithu tshine a a khou tshi rengisa hanefho kha platform yeneyo. Zwi a leluwa, a dovha futhi a tshi wana zwo leluwa.

Thimu yanga i tshi wina tshiphuga tshihulwane, ndo pembela lwe nda gidima. Nda lidza na vuvuzela, nda nda fhufha nda ya nṱha, nda ṱavha na mikosi. Ndo vha ndo takalesa ndi tshi vho tou nga ṅwana muṱuku,. Ndi tshi, ndi tshi nga ita zwiḽa zwine ndi nga amba, zwa ambiwa nga muimbi, Dokotela Colbert Mukwevho vha tshi ri nda tshi nga zhampa nda fhedza nde gana. Ndo vha ndo takalesa nga maanḓa.

Ndi ya u shela mulenzhe ha vhaswa kha zwa mitambo. Ndi vhona u nga ri thikhedzo i ne i nga ri thusa vhukuma, u wana, u wana zwishumiswa zwa mahala na u swikedza zwifhaṱo. Kana zwiṅwe zwithu, ndi u ri, ndi u ri ṱumanya, ndi u ri ṱumanya na na zwiimiswa kana vhalambedzi vho no nga henevha vha vha vha Lotto, vho no nga henevha vha zwiimiswa zwezwi zwa u gembuḽa, zwi no nga zwa vho Hollywood u ri lambedza nga zwifhaṱo na u swikelela zwithu zwo no nga dzedzi dzigere dza u tamba na na uri sponsora kana u ri lambedza kha vhu, kha vhuendedzi musi ri tshi khou ya u tamba na dziṅwe thimu dzi re kule.

Mitambo ya dzi kiḽaba i khou kona u swikelela kha vhaṅwe vhaswa na u vha ṱuṱuwedza nga uri vhathu vhane vha tamba a vha tambi vho sedza zwa uri muthu u na miṅwaha mingana, vha katela muswa, muthu muṅwe na muṅwe. Tenda muthu a tshi kona onoyo mutambo u ne a khou ita. A vha yi nga mi, a vha yi nga miṅwaha ya muthu. Zwino ndi ngazwo muṅwe na muṅwe a tshi kona u nga swikelela hedzo dzi kiḽaba.

Mivhuso yapo i nga dzhenelela kha zwikhala zwa vhaswa kha mitambo nga nḓila ya u vha tikedza kha mafhungo o vha thusa kha zwithu zwi no nga u vha rengela dzi gere kha mafhungo o no nga u vha anḓadza kha dzi radio dzapo. Kha mafhungo o no nga u vha itela dzi, mitambo i ne ya vha u nga uri i ḓo tou vha maguvhangano a ne a vha uri a khou sumbedziwa kha kana a khou ambiwa kha dzi, dzi radio dzapo. Hezwi zwithu ndi vhona u nga ri zwi nga thusa, zw nga thusa vhaswa nga maanḓa. Na uri musi vha tshi khou tamba vhaswa vha vhe vha hone vhenevho vhathu vha mivhuso yapo u vha fha thikhedzo. U tou vha hone havho fhedzi zwi fha vhaswa, zwi fha vhaswa maanḓa u vha sumbedza uri zwine vha khou ita zwone ndi zwa ndeme. Hu si uri vha bvelela nga tshifhinga tsha dzi khetho fhedzi.

U swikelela fhethu hune ha vha hu na uri hu a itiwa zwa mitambo tsini na nṋe ndi nga ri zwi vhukati. Ngauri zwi itelwa mudavhini wa u rali, kha nṋe mudavhi u vha u tsini. Fhedziha ndi vhona u nga ri zwithu zwine zwi nga itiwa u khwinifhadza, ndi uri midavhi i vhe na fhethu, hu ṱavhiwe hatsi, i songo vha i midavhi heiḽa ya i ne vhathu vha khou tamba, na musi arali mutambi a khou tamba bola o rali a wa, a huvhala nga mafhungo a uri hu ḓo vha hu si na hatsi ha u mu tsireledza. Vha dovha futhi vha dzharaṱele, hu dzharaṱeliwe ngori u a wana na zwifuwo henefho zwo sokou dzula henefho mudavhini hune zwi vha zwi si zwavhuḓi.

Mutambo muhulwane u ne wa tea u vha hone arali ha vha na miṱaṱisano kha tshikolo tsha hashu, ndi vhona u nga ri ndi bola ya milenzhe. Ngauri ndo sedza uri bola ya milenzheni ndi mitambo i ne i funiwa nga vhathu vhoṱhe. Zwi si na ndavha zwa uri ndi vha mbeu ya tshifumakadzini kana ya tshinnani. Mutambo wa bola u mvumvusa muthu muṅwe na muṅwe. Bola ndi vhona u nga ndi yone khulwane nga maanḓa ḽifhasini nda tou sedza. Ngori ndi wone mutambo u ne vhathu vha a u sedzesa nga maanḓa u ya nga dzi mbalombalo.

Ya, zwi, zwishumiswa zwa mitambo zwa tshikoloni tshanga zwi kha tshiimo tshavhuḓi. Zwi kha tshiimo, zwi kha tshiimo tshavhuḓi sa vhunga dzi dzi gere a dzi ngo kherukana zwi kha ḓi tenda u ya vhathuni. Zwi kha ḓi tenda u nga tamba na huṅwe fhethu hune arali hu nga pfhi ṱhaṅwe hu na vhathu vhane vha khou zwi sumbedza kha dzi thelevishini zwi nga tenda. Zwi kha nyimele yavhuḓi na dzi bola dza hone, zwoṱhe ndi zwavhuḓi na fhethu, hu ḓi nga na fhethu hanefho hune zwa vha zwi, ha vha hu khou tambelwa hone ndi fhethu havhuḓi.

Zwithu zwo raloho, zwi ri, zwi ri, zwi ri gudisa uri mitambo i ya ṱanganya vhathu. Mitambo i ya ita uri muthu a vhe na vhuḽedzani na vhaṅwe vhathu. Mitambo i ya kona u ita uri muthu a vhe na vhuḓifhinduleli. I dovha futhi ya ri vhudza nga vhurangapha, i dovha futhi ya ri sumbedza uri vhurangaphanḓa ndi u thoma iwe muṋe wa ḓi rangaphanda u saathu u ranga vhaṅwe vhathu phanḓa. Ngauri kha mitambo arali muthu a tshi khou ranga vhaṅwe vhathu phanḓa u vha o thoma ene muṋe a ḓi rangaphanḓa. A nga si vhe captain o rali ya bola arali ene muṋe a sa koni. Hu thoma ha sedziwa kutambele kwawe a kona u fhiwa vhu captain, a kona ranga vhaṅwe vhathu phanḓa, vhurangaphanḓa ndi ndi u shumisana, zwi ri sumbedza kha uri vhurangaphanḓa ndi u shumisana.

Tshifhinga tsha mitambo ya ḽifhasi ya bola ndi tshone tshifhinga tshine ndi nga ri tsho mpfhara. Tsho vha ḓivhazwakale kha nṋe ngauri ndi tshifhinga tshe mashango oṱhe o vha o ḓa Afrika Tshipembe nahone hetshiḽa tshifhinga tsha ṅwaha wa twendi thene, tsho ita uri na mvela, na mveledziso ya zwithu fhano Afrika Tshipembe i vhe ya khwine. Dzi bada dzo itiwa na zwiṱediamu zwine zwa vha uri ndi zwa maimo a nṱha kha sha, kha mashango, zwo fhedzisela zwo fhaṱiwa. Ndi yone ḓivhazwakale khulusa ya kha zwa mitambo ye ya vhuya ya itea fhano Afrika Tshipembe, mitambo ya bola ya milenzhe ya ḽifhasi ḽothe nga u angaredza.

Mutambo we nda u vhona zwezwino ndi mutambo wa tshiphuga tsha NEDBANK vhukati ha thimu khulwane i ne ya vha Orlando Pirates na Kaizer Chiefs. Thimu dza Soweto, he Kaizer Chiefs ya fhedzisela yo fhenya u yo mutambo nga zwikoro zwivhili kha tshithihi. U bva lwa miṅwaha ya fumi Kaizer Chiefs i sa wini tshiphuga, ya tshi wina.

Fhethu hune nda wana vhathu vha tshi khou ṱuṱuwedzana miṱa zwa zwipotso vhuponi hashu ndi fhethu hononga mudavhini wa tsini, vhathu vha ya tamba zwi bola, vhaṅwe vha vha vha tshi kho to ita nyonyoloso ngo vhona mudavhi, vhaṱukwane vhavha vha tshi khou tamba bola dzavho nga thungo kha tshinwe tshipiḓa tsha mudavhi, ndi hune vhathu vha ṱuṱuwedzwana hone ita nyonyolosa henefho mudavhini wa tsini.

Ee u ita nyonyoloso zwo kalulaho zwi nga vha na khaedu kha vhaswa ngori zwi nga vha kwama nga mafhungo a nyaluwo, u ita nyonyoloso dzo kalulaho zwi a ita uri muthu a sa aluwe nga nḓila yone tshiṅwe tshifhinga. Zwi ngavha vhangela mutsiko wa wa uri vha vhe na mutsiko wa uri vha kho tea u bveledza zwine vha kho tea u ḓo bveledza zwone. Kha vhathu vha vha tshifumakadzini vha nga vha zwi nga khakhisa na musi vha tshiya maḓuvhani zwi a vha khakhisa, na uri zwinwe khakhisa vhaswa na kha uri musi anga dzula o neta na misipha inga kokodzeya.

Musumbedzi une nda nga ita ndi wa fani woko, ine kha founu kha fani woko yeneyi, ndi nga vha vha ndo vhidza na vhathu vho bvelelaho kha zwa pfunzo vhathu vha vhofholowe bvelela kha zwa mitambo, vha dovha futhi vha vha vha vhathu vha ṱuṱuwedza vhana uri pfunzo ita uri muthu a a ṱanḓa.

Ndi nga to ita fani woko ine heyo fani woko, i ngavha i tshi kho tshimbila ṱhaṅwe two khiḽomithasi ndo vhidza ndo ramba vhathu vho no tonga vhadededzi, nda ramba vhathu vho no tonga vhane vho bvelela kha sia ḽa zwipotso fhedzi ha vho dzhena na zwikolo vhane vha ḓovha vha tshi khou ṱuṱuwedzana vhaswa uri vha vhale bugu naho vha tshi kho ita zwa mitambo, na uri muthu ha iti zwa mitambo fhedzi a litsha bugu. Ndi nga zwi ita hezwo zwithu ndo vhidza vhathu henevho vhane vha vho uri vho bvelela nda ḓa nda vhidza na vhana vha tshikolo na vhadededzi nda ṱuwedza vhana uri ṅwana a ḓo shuma zwavhuḓi u ḓo wana pfufho i no nga zwi shumiswa zwa tshikolo, zwi enda, zwikipa, ndi nga ṱuṱuwedza vhana vha tshikolo nga u to ralo nga mu sumbedzo wo imaho ngo u to ralo.

Ha nṋe ndi vhona muvhuso u sa tikedzi vha tambi vha thenisi sa vhunga kha vhuponi ha mahayani hu sina dzi shumiswa dzo nonga tennis court dzi dzine vhathu vha tambela hone mitambo wa thenisi. Hai u ya nga ha nṋe ndi vhona mutambo we wa thenisi nga maanḓesa vhupo ha mahayani ndi mutambo u ne a u to u dzhielwa nzhele nga u to ralo zwino, ndi vhona u nga ri muvhuso a u kho ita zwone zwi tshi ḓa kha u tikedza hounoni mutambo wa thenisi.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona miṱa u ḓi dzhenisa kha zwa mitambo zwitshi fhaṱa muhumbulo wa muthu ngauri, kha mitambo muthu u guda u fokhasa kana u concentrator zwine hoyu muthu zwa zwi nga mu thusa na kha uri a kone u concentrator kha zwithu zwo no nga pfhunzo. Zwinwe hafhu mutambo wa futhi wa wa lwa na mutsiko ngori zwezwi muthu a tshi kho ita nyonyoloso u avha o hangwa mathada ane avha nao, ndi vhona mutambo u tshi u fhaṱa nga maanḓa muthu muhumbulo muthu u aluwa nga nga mitambo u a kona u ita havha na vhuḽedzani na vhathu a kona u tshila vhutshilo ha vhuḓi a kona u tshila zwavhuḓi na vhaṅwe vhathu a vha na vhuḽedzani ha vhuḓi na vhaṅwe vhathu zwo bva na kha mutambo.

Nṋe u ya nga nṋe zwi tshi ḓa kha tshenzhemo ya tamba vidio geimsi, ndi vhona u nga ri dzi a nya dzi ya nyanyula dzone ndi zwithu zwineyi muthu anga borolowa nga zwo fhedzi u ya nga tshenzhemo yanga kha u tamba hedzinoni dzi vidio geimsi ndi vhona ungari zwi fhedzisela muthu tshifhinga nga maanḓa. Ndi zwithu zwine zwa tambisela muthu tshifhinga ngori u kho tamba iyo dzi geimi ahuna tshine wa wana tshone nga nnḓani ha maḓuvhano sa vhunga ho no vha na dzi geimi dzine muthu wa tamba a tshi khou tambela dzi pfufho dzo no nga dzi tshelede, fhedzi na musi arali hu na tshelede tshelede ya hone a yi ngo tovha tshelede ine ya ngo tou pfhi ya ndi tshelede nnzhi ine muthu anga tshila ngayo, zwino kha nṋe ndi vhona u nga ri wa u ḓi dzhenisa nga mafhungo a tshenzhemo yanga ya u tamba dzi geimi ndo vhona u nga ri zwo vha zwi tshi ntambisela tshifhinga.

Ane mutambo wa bola nda mu takalela nga maanḓa ndi khuliso mudau ndo sedza uri ndi mutambi ane a ubva ndi muthannga wa hayani ubva hanefha musina, zwino ndi pfha ndi tshi takalela nga maanḓa na ndo dza na kutambele kwawe ndi muthannga ane wa thivha nga maanḓa kutambele kwawe ku a takadza kha thimu ya Mamelodi Sundowns.

Hai nṋe a thi ngo fanela ndi vhona zwi songo fanela uri vhathu vha fhedze tshifhinga tshilapfhu vha tshi kho tamba mitambo kha ṱhingo dzavho ngauri zwi na masiandaitwa a nonga a u vhaisa maṱo muthu ano ṱwa o lavhelesa sikirini tsha founu tshifhinga tshilapfu anga vhaisala maṱo. Na uri muthu u tea u vha na vhudavhidzani na vhaṅwe vhathu muthu ano twa a khou tamba dzi game kha founu u a i ita uri muthu asavhe na vhudavhidzani na vhathu wa wana vhathu vho sokou dzula henefho vha si khou amba muṅwe na muṅwe o zondolola dzi founu a thiimi nazwo.

Dzi puḽatifomo dzine nda dzi shumisa musi ndi tshi khou tamba mitambo online ndi dzi puḽatifomo dzo nonga hollywood bets na betway ngori hu na mitambo ine muthu ari atshi kho i tamba khayo a wana tshelede u fhirisa mitambo ine wavha u kho soko tambela mahala u kho ḓi fhedzele tshifhinga. Hedzi dzi thusa kha uri musi u tshi khou tamba u a wana masheleni nyana ane a nga thusa kha zwiṅwe zwithu zwa vhutshilo naho ndi sa tou u ṱuṱuwedza vhathu uri vha zwi shumisese nazwo ngori zwi nyanga u shumisiwa nga vhuronwane.

Geimi dzine nda takalela u fhedza tshifhinga tshanga musi ndi tshi kho shumisa luṱingo lwanga ndi geimi iṅwe yo no pfhi dual dize. Heyo game mbuyelo dza hone ndi dza uri musi ndi tshi khou tamba nda wina ndi a kona u wana masheleni ane masheleni haneyo a kona u nthusa kha u renga u shumisa zwithu zwezwi zwiṱuku zwo no nga u renga dzi airtime uri ndi dzule ndi na data tshifhinga tshoṱhe. Na uri iya dzinza arali u tshi kho dzinziwa nga tshithu tshine tsha vha na uri kha mbuyelo ya hone u fhedzisela u tshi khou wana masheleni ndi vhona unga na tshifhinga tshi vha tshi sa khou tambisea ngori u kho wana dziṅwe dzimbuelo dzine dza ḓo thusa kha zwinwe musi u tshi kho ita zwezwo.

Ee ndono ḓi wana ndi khou fhaṱa vhukonani na vhathu musi ri tshi khou tamba heneyi mitambo online ngori hu na dzi gurupu dzedzi dzine vhathu vha vha vhatshi khou vhudzana nga dzi geimi dzine dza vha hone kha Hollywood na betway. Lune vhaṅwe vha sia dzi nomboro dzavho dza WhatsApp hanefho lune wa fhedzisela u tshi kho amba na muthu honoyo anga WhatsApp tshifhinga tshilapfhu lune na fhedzisela ni tshi vho to ita vhukonani honoyo hoyu ṱuwa ni khou amba nga zwezwo zwa dzi geimi na u tsivhudzana kha uri ndi dzi fhio dzi geimi dza khwiṋe dzine na nga dzi tamba dza lindela tshelede ya khwiṋe.

Geimi ine nda i funesa musi ndi tshi khou tamba na dzi khonani dzanga online ndi geimi ya fifa i thusa u khwaṱhisedza vhukonani na u fhaṱa vhukonani ngauri musi ri tshi khou tamba na muṅwe a kule muṅwe nne ndi hanefha muṅwe a hanefho hune avha a hone. Zwi thusa uri ri dzule ri tshi khou amba zwi thusa vhukonani nga nḓila ine ri dzula ri tshi khou amba roṱhe vhukonani vhu a kona u fhaṱea nga maanḓa ngori ri dzula rikho amba tshifhinga tshoṱhe ahuna tshifhinga tshine ha tou pfhi ro fhedza tshikhala tshilapfu ritshi kho amba roṱhe sa vhunga ri tshi vha ri tshi khou tamba nga dzi wekende dziṅwe na dziṅwe.

Masiandaitwa ane anga bvelela kha laptop yanga asi avhuḓi arali nda nga ḓi wana ndo dzhenisa dzi game dzo kalulaho khayo ndi zwa uri khomphutha yanga kana laptop i nga fhedzisela itshi kho shuma nga nḓila ine ya vho na uri yo ongolowa wa wana uri a u tsha kona u panga zwiṅwe zwithu zwine wa vha u tshi nga dzi panga zwo no nga miṅwe mizika arali u tshi funesa mizika ngori space tshi ḓovha tsho ḽea. Zwiṅwe zwithu hafhu na fene iya thoma u bvumela nṱha ngori khomphutha i ḓovha i tshi vho lemelwa isi tsha shuma nga nḓila ine ya tea u shuma ngayo.

Nṋe ndi vhona u nga ri vhukonḓi vhune vhathu vha nga ṱangana naho musi vha tshi khou tamba mitambo online ndi mafhungo a nethiweke ngauri nethiweke dza fhethu vhupo dzo fhambana hu na uri muṅwe anga vha hone na uri u kha fhethu vhupo hune ha vha hu no uri nethiweke ya hone i fara zwavhuḓi muṅwe muthu ane a khou tamba nae avha huna uri fhethu hune a kho tamba hone nethiweke a i fari zwavhuḓi. Zwi amba zwori zwi fha houḽa muṅwe advantage kha muthu ane avha hu nori u fhethu hune ha nethiweke ya hone a i khou fara zwavhuḓi zwiṅwe zwithu hafhu khaedu dziṅwe ndi dza uri mafhungo a load shedding ha ngavha na load shedding zwi amba zwori nethiweke i kho ongolowa kana kha vhuṅwe vhupo i a to ṱuwa tshoṱhe lune zwavha hunori ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine vhathu vha no tamba mitambo ya online vha ṱangana nayo.

Dziṅwe khombo dzine dza nga bvelela musi muthu atshi kho tamba mitambo online ndi dza uri vhaṅwe vhathu vha vha vha thoma u tambudza vhaṅwe vhathu hezwiḽa zwithu zwine zwa vhidziwa upfi Cyber bullying. Zwiṅwe hafhu ndi zwa uri muthu a fhedzisela vha tshi vho ṱangana na zwifanyiso kana zwinepe zwi na vha na uri ndi zwithu zwine zwa vhona uri a zwongo dzudzanyea zwithu zwi nonga zwinepe zwa mafhungo a vhudzekani zwiṅwe hafhu vhathu vha nga fhedzisela vha tshi kho ṱangana mafhungo o sikemiwa u fhuriwa masheleni.

Sa mutambi dendele mutambo une nda nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓi dzhenise khawo ndi nga vha ṱuṱuwedza uri vha ḓi dzhenise kha mutambo wo no pfhi among us ngauri ndi muṅwe wa mutambo une havha nori wo leluwa uri muthu a lu gude na uri u ṱuṱuwedza nga maanḓa nyambedzano. U ṱuṱuwedza na u shuma vhathu nga kha teamwork na uri wo leluwa uri muthu a nga u shumisa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwo fhambananaho muthu anga u shumisa kha laptop a dovha futhi a u tamba na kha founu yawe ṱhingokhwala yawe.